Ithekhinoloji iguqule kakhulu indlela esiphila ngayo. Kodwa-ke abantu besasele esintwini, basazazi ukuthi bangobani, namasiko bayawazi. Kodwa noma bengasawenzisisi kahle ngenxa .

Imigubho yendabuko yamaZulu isishintshe kakhulu ngoba uma kuwumhlaka-twenty four Mandulo kwakuyiwa esigodlweni. Noma ethuneni likaShaka kuyogujwa khona. Uma sebebuya lapho babebuya imvula seyina, kodwa manje akusenzeki lokho.

Lokho kuyasiza kakhulu ukuqamba igama umntwana koda kuhle uma uqambe ngento enhle. Ngoba ukuqamba ingane usuke ubeka isiprofetho phezu kwempilo yengane. Kubalulekile ukuqamba ingane ngegama elihle ngoba umntwana uyalilandela igama lakhe.

Ziningi izinselele obhekana nazo uma uhlala nomuntu ungashadile. Ngoba nizozalisana abantwana ekugcineni kosuku uyashona ongubaba. Abantwana sekutholakala ukuthi abakuleso sibongo, sekumele bebizwe ngesibongo sikamawabo. Leyonto isilimaza kakhulu abantwana. Ziningi nezinto ezinilahlekelayo ukuhlala ningashadile uma kufika ukufa.

Into eyenza ngithenge ukudla kwangaphandle, ngeviki ngikuthenga kabili. Kakhulukazi ngoLwesithathu nangoLwesihlanu ngiba nenkinga yokupheka. Ngoba amaklasi ami engisuke ngiphuma kuwa esikoleni, aphuma ntambama ngehora lesithupha. Ngifika endlini sekuhlwile ngabe ngisakwazi ukupheka ngoba ngisuke engikhathele.

Ngazizwa ngijabule kakhulu ukuthi sengingena esigabeni sekuba indoda, sekumele into engiyenzayo ngiqaphele. Nokuthi into engiyenzayo ngazi ukuthi ngiyophiliswa izinqumo zami. Ngazi ukuthi konke engikwenzayo ngingazisoli ngakho. Nonke engikwenzayo ngikuthathe njengeskhali sempilo. Konke engikutshelwa obaba asebekhulile ngalelo langa. Kumele kuhlale kunkeneneze emadebeni ami.

Kugqugquzela kakhulu ubumbane nobunye emphakathini. Nokukhula sazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu nokuthi izandla ziyagezana.

Amalungu omphakathi kanye nomndeni nomakhelwane uma kuzelwe umntwana. Beye bemenzele imbeleko, kuhlelwe usuku, kubulawe isilwane imbuzi noma yimvu. Lokho kukhombisa ukumkhunga omakhelwane nomndeni nezihlobo befike bephathele umntwana izipho. Lokho kuyindlela yesiko lesiZulu lokukhombisa ukwamukela umntwana, uma ezelwe umlobokazi ogcagcile.

Ngicabanga ukuthi into ebalulekile emshadweni uthando. Uthando ilona oluyisisekelo somshado. Ngoba uma lakhiwe ngemali, uma sekuphele imali uyabhidlika lowo mshado. Kanti uma kuwuthando uyaqhubeka umshado. Abashadikazi bahlale bezame amanye amaqhinga okuphila.

Ulimu lidlala indima enkulu emphakathini. Ulimu ilona esikwazi ukukhuluma ngalo izinto ezibalulekile. Ulimi ilona elithuthukisa umuntu, ulimi ilona esifunda ngalo, ulimu ilona esibhala ngalo. Amanoveli, izindaba ezimfishane, ulimi ilona esihaya ngalo inkondlo. Ulimi ilona esikwazi ukudlulisa imiyalezo, nasemasontweni sishumayela ngalo.

Ngithanda lengoma ethi, ubani obengashada emncane kangaka. Lapho kusuke kukhombisa injabulo esuke ikhona ekhaya, kuhlokomele. Kubuthe nezindimbane zabantu, umndeni, izihlobo, omakhelwane bezokuhalalisela bejabula. Kusuke bejabule ngendlela engachazeki ukuthi, Nkosi yami baze besiphuca umuntu wethu emncane kangaka. Kodwa bebe bethi kulungile hamba mntanami uyokwakha umuzi wakwasbanibani.